Indlela yokuxhumana phakathi kwami nomngani ayisefanani, ngoba asisakwenzi ebesikwenza kuqala. Nanokuthi sekungcono manje akufanani nakuqala. Kudala sasikwazi ukusenda amameseji, lapho singakwazi ukufaka ubuso obuhlekayo, noma ukuthi umuntu uzizwa kancani, kumele uze uchaze. Manje sekuyakusiza, sekukhona zonke izinto phakathi efonini, nanokuthi ifoni usuyakwazi ukuyithinta ukwazi nokuthi uchofoze noma ikuphi la othanda ukuchofoza khona, uyafona ukwenza konke ngama-ephu.

Imithetho engayisungula okokuqala ukukhuluma kabi ngomunye, njengokuthi umthuke ukhulume izinhlamba ezingekho-right noma ake ngithi ezingalungile. Okunye okwesibili ukucwasana, lokho ngeke ngize ngikuvume, kepha kungaba wukuthi ngilwisana nakho ngokuthi ngikuvale uma ngibona ukuthi kukhona umuntu ophendule ngakho. Nanokuthi umuntu aziveze isitho sangasese noma izinto ezingahloniphekile ngoba ezinkundleni zokuxhumana kukhona lonke uhlobo lomuntu, nabantu abancane, kanye nabantu asebekhulile.

Unjani wemngani? Hhayi, zikhona bandla izinkundla engizitholile khona nje uma uhamba uya buqamama mawudonsela ngakoMamba. Hhayi impela bakhona abaculi abasha abavelile. Bake basimema endaweni ethize sayojabula kanye nabo becula sabaseka kwakumnandi kukuhle. Yilapho esabathola khona. Singakwazi nokuthi sikuxhumanise uma ufisa ukuba nolwazi kakhulu ngabo imculo le ibe mnandi kakhulu, ikakhulukazi imiculo yomasikandi, hhayi ziyashayisa izinsizwa, hhayi zibuya ngokuzolala impela.

Amadivayisi ahlakaniphile awusizo kakhulu and sekuzoba lula ukufinyelela kuwona esikhathini esilandelayo. Namanje kusalula nje ngoba baningi abantu asebenawo. Nanokuthi ayasiza kakhulu, aletha into ekude ayilethe la endlini, njengokuthenga nje esitolo uyakwazi ukuthenga ngayo ubone sebekulethela nje lana endlini uthenga ngisho ukudla-ke manje akusafani njengakuqala okumele uphume uze uyogibela, uphinde futhi ubuye nakho ukudla. Bakulethela ngisho izinto sasendlini kanye nefenisha. So kulula kakhulu ukuthi sifinyelele kuwo. Angiboni ukuthi kungaba inkinga.

Izinkundla zokuxhumana zonke njengama-ephu enemithetho ukuthi khona izinto ongeke ukwazi ukuzenza noma ukuzisho kwi-inthanethi ngenxa yemithetho yamazwe ngokwahlukana kwawo. Lokho kusiza ekutheni ukuthi kungabi khona umuntu olimalayo ngenxa yomunye umuntu, kepha kube khona ukuthula. Yingakho kube khona umthetho nomthetho kuwo wonke ama-ephu noma ey'nkundleni zokuxhumana. Lowo mthetho-ke uye uthi uma ukhuluma into engalungile bayakuvala ukuthi ena ingasaqhubeka bakunike isikhathi sokuthi uyivale mase-ke kuyalunga.

Into engiyibonayo, ngibona ukuthi kumele beqale bebheke ukuthi yini ethandwa umphakathi noma engalalelwa umphakathi. Mase bethole lokho kuzoba lula ukuthi bakhankase umculo wabo ngoba abantu bazobe bewuthanda lowo mculo. Mase bewuthanda lowo mcul, abantu kuzoba lula ukuthi bebaseke, mase beqedile ukubaseka, lapho bazokwazi ukugqugquzela abanye ukuthi nayi into ethandwa abantu, qhubekani kuyona. Lokho kuzovusa abaculi abasha ukuthi bakwazi ukucula kahle baphinde bethandwe nama-hits omhlaba abazobe bewenza.